Wokobanyana iimbhesi ziyazala, sijama imijeje nasikhwelako.

Kobobonyana ibhesi ingena ithuli ngaphakathi, uzithole sewukhohlela ukhohlela ithuli.

Kuyokusiza ngokobanyana zifike ngesikhathi begodu zingakhambi zihlangabezana neengozi neenkoloyi ezincancani.

Ngikhuluma nomtjhayeli ngimbawe bonyana esitobheni esizako, ngibawa bonyana ngingene endlini encani ngiphathekile.

Unobangela wokobonyana kukhuphuke imali yokukhwela iimbhesi, kokobanyana igasolina nofana iintengo zokuthenga igasolina ikhuphuke. Lokho kubangela bonyana imali yokukhwela ikhuphuke nayo.

Ngokobonyana ikoloyi ezijameleko ifika ngesikhathi begodu ayikhambi ijama iintobho zoke, nofana ama bus stop woke nofana lapho kukhamba kuhlika khona abantu.

Intengo yeembaseli iwathinta khulu esikhwameni, ngokobonyana kusuke kubize khulu kwamambala, imali iyangezeleleka ibe yinengana yokukhamba. Lokho kuthinta khulu amakhambo intengo yeembaseli nayikhuphukako.

Intengo yeembaseli nayikhuphukako, abatjhayeli beenkoloyi bathinteka khulu kwamambala eenkhwameni zabo, ngombana kumele basebenzise imali ephezulu ukusebenzisa iinkoloyi zabo. Ekuthengeni iintengo zeembaseli kuyokumele basebenzise imali ephezulu.

Iye, kulungile khulu kwamambala, urhulumende nakalawula intengo yeembaseli. Lokho kwenza bonyana abantu bakwazi ukuhlela amakhambo wabo begodu bazi nokobonyana bazokusebenzisa imali engangani. Urhulumende kubalulekile khulu kokobonyana alawule intengo yeembaseli.

Awa, inzuzo ayikho, ikoloyi ezijameleko isebenzisa imali enengi khulu kwamambala, ukudlula ukusebenzisa iinthuthi zemiphakathi. Iinthuthi zemiphakathi ziyonga emalini, ukudlula ukusebenzisa ikoloyi ezijameleko.

Kuthinteka khulu kwamambala, ngombana ungathi isabelomali zakho sele usihlelile kuhle ikoloyi yakho ivelelwe yingozi efuna bonyana ukhambe uyokuthinta lapha esabelweni seemali.

Abantu ipetroli bangayonga ngokobonyana, umuntu nakasebenzisa ikoloyi yakhe angakhambi yedwa ukuya lapho ayakhona, azame bonyana bakhambe bababili nofana babe bathathu ngemodorweni, bahlanganyele ipetroli. Lokho kungayonga ipetroli.

Kuyithinta khulu kwamambala, ukudla ukuze kufike la kuyokuthengiswa khona kumele kukhambe ngeenthuthi. Iinthuthi zisebenzisa ipetroli nakukhuphuke ipetroli kukhuphuka ukuthathwa kokudla, nokudla nakho kuyakhuphuka.

Awa, ngiyaphika nofana ngiyaphikisa ngicabanga bonyana akusi mqondo onqophileko, nofana olungileko kukobonyana abafundi baye esikolweni ngeenkoloyi ezizijameleko. Ukwanda kweenkoloyi endleleni kuzokuba zinengi, nokwanda kweengozi kuzokuba kunengi abasebenzise iinthuthi.

Bangavakatjhelwa ema-taxi rank lapho balayitjhela khona iteksi ngayinye ngayinye nayiphumako ihlolwe bonyana ilayitjhe ngokuzeleko kuhle nofana ilayitjhe ngokudluleleko.

Badlala indima ekulu kwamambala ngokuqalisisa nangokutjheja ngokungezelela abonogada eenteyitjhini kanye nangaphakathi eentreyinini okobanyana abakhweli baphephile ngombana esikhathini sakade bowuthola bonyana esitetjhini akukaphephi bekungekho abonogada. Esikhathini sanje nakunabonogada kufakwe amakhamera ukuqinisekisa bonyana abakhweli

Yizinto eziyingozi ezifana nabo irhasi nofana igesi yokupheka izinto ezifana nesibhamu osifake edinini ekungesakho. Izinto ezikulu ezingakghoni ukuthi zikhweze abanye abakhweli ebhesini ngokuphepha. Umthwalo omnengi khulu kwamambala ubangele bonyana uwubeke esidini lebhesi yizinto ezifana nalezo.

Iye ngibona kumqondo omuhle khulu kwamambala lokho kuyokwenza abaphephi baphephe begodu nezokuthutha endleleni ziphephe ngombana abatjhayeli bayangena emisebenzini nofana bathathe iinkhweli bakhweze abakhweli barhamulile. Lokho kuyokutjheja bonyana umtjhayeli ngaphambi kobanyana aphume erenkeni ahlolwe bonyana urhamulile nofana akakarhamuli lokho kuyokuphephisa abanengi khulu kwamambala.

Iye ngijamelana nakho lokho khulu kwamambala bonyana abantu kufanele bakhuthazwe bonyana basebenzise iimbhayisigila kunokobonyana basebenzise iinkhwelo zabo nofana iinkoloyi zabo lokho kuyokwenza bonyana kungasaba siminyaminya endleleni begodu kwehlise neengozi eendleleni kuyokuphephisa abakhweli abanengi.

Kokobonyana bakhambe kabuthaka begodu bakhanyise amalerhe akhombisako bonyana kunento ezako iye ngengilokho engicabanga bonyana mibandela abangabekelwa yona.

Iintjhijilo abantu abahlangabezana nazo abakhamba ngeemphaphamtjhini kanengi ufumaniseka kuthukwa lokho kuya nokuthi umuntu uphile kangangani unesibindi kangangani sokukhwela isiphaphamtjhini ukuphathwa yivunulo nofana i-heart attack. Begodu okhunye isitjhijilo abahlangabezana nakho kukobonyana abakghoni ukukhwela nemithwalo yabo ngaphakathi kwesiphaphamtjhini bahlale nazo emasidini lapho bahlezi khona.

Kokobanyana bafundise abafundi ngokobanyana imodere nayingagijimi khulu kwamambala ikhamba ngesipiti esikulungeleko sabuthaka ayidli ipetroli khulu kwamambala begodu nokobanyana bazifundise bafundise abafundi kokobanyana umfundi akangakhambi yedwa nofana munye ngemodorweni owodwa abakhambe babe babili bathathu ngemodorweni owodwa lokho kuyokonga ipetroli begodu kuyokonga nangendlela basebenzisa ngayo imali yabo epetrolini.

Iye akhamba ngendlela efaneleko amathraga esikhathini sanjena ayavalwa ayavalwa isipiti makhamphani lawo ekungewabo bonyana angadlulelela esipitini esingaphezulu sokukhamba endleleni.